Ndicinga ukuba ukutyala umbona kunzima kuba funeka ucinge ngomhlaba uzawufaka kuwo kanti kukho neerhorho ezincinci ezisenokuyitya imbewu yombona ngaphambi kokuba ikhule, ihambele phambili.

Amaxesha amaninzi amaxabiso ahlala enyuka ibe amaxabiso eoyile aphezulu kakhulu ngoku. Ngoko ukutyala ujongilanga lelona nyathelo liphucukileyo ingakumbi njengoko imfuno yale oyile iphezulu ngoku, izosifakela imali eninzi kwishishini.

Hayi, abantu bakuthi abanawo umdla nokuququzelelo lokwenza iigadi ukuze baxhase abanye, kunoko bazenza ukuze baxhase bona.

Ndicinga ukuba yiEuropean Union, iUnited Kingdom, iUnited States of America, neAfrika.

Ubungakanani besivuno buba nefuthe kwezolimo kuba lubonisa ukuba umhlaba utyebe kangakanani futhi lubonisa nendlela umhlaba onemveliso ngayo.

Esona sityalo sityiwayo sisipinatshi. Izinto endisithandayo ngaso kukuba kulula ukusityala, sikhula nakumhlaba onjani na, othambileyo noqinileyo. Kanti unokusipheka ngeendlela ezahlukeneyo futhi sinezondlo kakhulu kunye nezakhamzimba. Kanti okokugqibela, kulula ukuba sithengiseke kuba abantu basithanda kakhulu.

Ispinatshi ngesona sityalo sityiwayo endinomdla wokusityala. Usifaka emhlabeni silikhozo okanye imbewu yaso encinci. Ize yona ithathe iintsuku eziyi-thirty ukuya kweziyi-sixty ukukhula de sikwazi ukuvunwa. Kufuneka umntu aqinisekise ukuba xa etyala ispinatshi uyaqiniseka uba igadi ihlala inkcenkceshelwa kuba ispinatshi asivani nokoma.

Indingeko yemveliso yomoba ibalulekile kuba kuyo siye sikwazi ukufumana iswekile esetyenziswa ehlabathini lonke futhi nehlala idingeka, ukuze abantu bakwazi ukupheka ngayo, baphunge, benze nezinye izinto ngayo.

Njengomfama ujongilanga ubonelela ngezixa ezikhulu zokutya kwizilwanyana zasendle nakubantu kuba kubantu ujongilanga unceda ekubeni kukwazi kubekho ioyile, kanti uyakwazi ukuphucula nomhlaba ngenxa yeengcambu zawo ezinkulu.

Imeko yomhlaba ibalulekile kuba ukuba umhlaba uqinile awuhlakulwa futhi awunkcenkceshelwa, awuhoyekanga, akuzophuma isivuno esihle. Ngamanye amaxesha kusenokuphuma isivuno esingamnandanga, okanye esibi nesincinci, umfama angenawukwazi ukusithengisa ebantwini, nto leyo eza kubangela ukuba njengomfama imali ingangeni.

Umhlaba uye uhlakulwe, umaneziswe kuze kugalelwe izinto ezizonceda umhlaba utyebe futhi zikhule kakuhle izityalo ezibizwa ngokuba zii-fertilizers.

Njengomfama, ukulima amahlathi kuyanceda ukuze kubekho iinkuni zokwazi ukwenza umlilo kanti kukwanceda ukuze kubekho amaplanga ukuze kwakhiwe izindlu okanye amatyotyombe.

Andicingi ukuba uMzantsi Afrika unabo ngokwaneleyo oomatshini bokujika uboya beegusha bube buboya bokuthunga iimpahla. Ndicinga ukuba abantu abathile abanemali eyaneleyo yokubathenga banabo aba matshini, baze babaqeshise kubantu ababafunayo. Kodwa ke, into endiyaziyo kukuba uMzantsi Afrika uyababonelela abantu ngoomatshini bokuthunga iimpahla eqhelekileyo.

Kusenokwenzeka ukuba urhulumente wethu zininzi izinto ajongene nazo ekunyanzelekileyo ukuba atyale imali kuzo, mhlawumbi zizinto ezibaluleke ngakumbi kunemveliso yengqesho nokuphuhlisa ezoqoqosho.

Yigalika, yikherothi, likhaphetshu netswele.

Yitumato, ama-apile, amapesika neavokhado.

Sisipinatshi esimelana nazo zonke iimozulu neeorenji, neelamuni.

Iziqhamo ezivuthwa ebusika ziilamuni, ziiorenji namanartyisi.

Ezinye iintyatyambo ezikhulayo azikwazi ukumelana nemozulu yasebusika kanti nezinye iziqhamo ezifana nama-apile namapesika azikwazi umelana nemozulu yasebusika.

Ziziqhamo ezifana namaqunube, nama-apile, namapesika njalo njalo.

Umbona kunye netumato azikwazi ukumelana nemozulu etshisayo yasehlotyeni.

Ngumthi obizwa i-boabab tree, lo mthi ubalulekile futhi uluncedo kuba xa kunetha uyawagcina la manzi emvula kangangokuba ugcina malunga ne-four thousand five hundred yeelitha zamanzi.

Kwindawo endihlala kuyo kukho iifama ezininzi ezinemihlaba etyebileyo nenganemveliso entle ukuba ndingatyala idiliya zokwenza iwayini, kwaye nabantu endihlala phakathi kwabo ngabantu abazithandayo izinto eziphucukileyo, ibe bangathanda ukuva iimveliso ezahlukeneyo zewayini entsha.